Hobaneng ha ba nyake hoba tlhokomela ka hore le bona ba tseba hore ba tloba moo seemong se jwalo?

Ke gore ba tsamaye ba yo bona di-therapist ko ditleliniking. Ba kgone ho bolela le bona ka mokgo ba feel-a ho ka teng ka lehatong la ho looser monna hore bana ba bona. Ba kgone ho bolela le motho hore maikutlo a bone a be right-e.

Ke gore nka ba hore ba tshwanetje ho patala ka gore ha e swane le o yang mang le mang? Ho wa lefelwa hore ka hore eba fitlha kwa ba ba tlhokomela ha botse, ha bana .

Ke gore meriana ya ko tleliniking ha e ba fodise ka pele. So jwale merihana ya ko e ya thusha. Ene e dira hore batho ba phele ha .

Ke gore ko ditleliniking ba ba kgothatsa gore ba phele ba e nwa meriana ya bona ka metlha le matjatji hore ba kgone ho bonahala. Mebele ya bona e tlhwekege.

Ke gore hee ba fitlha ditleleniki ba ba behe ko pele hore ba ba thushe ka pela. Ba kgone ho ya mahaeng ka hore ke batjofe.

Eya, tshwanetje go nowe meriane ka metlha ka hore e ya ba thusha. Ge ba sa nwe meriane, bolwetsi ba bona bo a thoma gape.

Ke gore ba tsamaye ba dule fatshe le batswadi ba bona. Ba bolela gore keng e sa ba tshwareng ga botse? Batswadi ba bona ba ka se ba latlhe, ba tla ba eletsa.

Tshwanetje ba ba botse gore ntho ba ha e right-e ka gore bona founung tja bona. Ha ba thushe .

Ke gore COVID-19 e bophelo ba batho ba .

Batho majwala go wa senyega, ha ba . Ba , ba bethana, ba bolayana. Jwalo, ho betere ge ba ka tswalela jwala for dikgwedinyana. Seemo sa abuse se .

Ke gore ge re sena ditleliniki or dipetlele tseya nako gore batho ba kgwetje thusho. Ka gore o mong ha ka thola boletje moo, tshwanetje ba ba nyakane le koloi ya hore e motho oo e mo ise tleliniki ko naheng e nngwe or e mo ishe sepetlele ko toropong. Ene motho oo a kano looser bophelo ba hae mo tseleng before a kgwetja thusho.

Ke gore e ke sa kwishishe gore e ra ke tla mo tsamaisa ka ya le yena ko ngakeng gore ba tlhaloshe. Ke mo tlhaloshetja gantle gore ba reng.

Ke gore batho ba re ba theosha mmele ba sa tsebe hore dipidisi tjego dina le ya ona eo e sa tshwanelang hantle. Ene e cause-a bothata mo mebeleng ya bona.

Ke hore ke bothata ge tshwanetse ba thushe ba thusha batho ba kula ho kudu. Ene ba tseya nako ba sa thushe ba bang. Tshwanetje ko di ko dipetlele goba ditleliniki ba hire batho ba bangata hore di-doctor tje di ngata hore dingaka tje di ngata hore ho kgone, batho ba kgone ho thusheha ka pele.

Ke hore motho tshwanetse a ka meriana hoba dipidisi hore mmele wa hae o kgone ho tlhweka.

Aowa, aowa! Ha se monyetla o mo botse ka hore tjeo swanetje ba di tlotle le batho ba baholo ba kgone ho ruta ba banyane hore ho etsahalang?

Ke gore swanetje a tjeye meriana ya hae ka metlha le matjatji ka gore a sa tjeye meriana ya hae, bolwetsi ba hae bo tle ho thoma hape. Ba hape hoba boletje ya hae bo tla thoma or a fellela a fellwa ke bophelo.

Ke gore batho ba nyaka tlisa mebele ya bona mara ha ba tsebe hore meriana eo ekaba e swanela mebele ya bona goba jwang?

Ke gore nka mmotjisha gore, ntatemoholo oe tjeya kae meriana oe tshwerego? Ke mo tlhalosetse hore ho botlhokwa jwang ho tsamaya dipetlele, ditleniki ka gore ba tla kgona ho bona seo se mo tshwenyang mo mmeleng wa hao.

Ke gore tshwanetje ba ba fe kotlo e botlhoko kudu goba ba boledishane le bona if meriana eo e ya thusha batho goba e ba dira hore ba se ke ba thusega na? Bolwetse ba bona bo hape na? Hore e ba fa goba e ba fa balwetse ba bangwe na? Malwetse a mangwe na?

Ke gore ke gore batho tshwanetje ba dule fatshe, ba bolele ka tlhokomelo e etsahalang setjhabeng hore ba kgone ho .

Ke gore ba bolele le dingaka tsa ko tleliniki ba ba tlhalosetje. Ba ba fe ba ba fe meriana eo ekaba, e ka thibelago gore e se ke ya mo kena. Then o ye mo keneng yena, a phele a enwa meriana ya hao hore bolwetsi ba hae bo theohe fatshe.

Ke gore ko dipetlele, ko dithabeng ba ba ruta ka setso. Ko dipetlele ba yo dira ka gore tshwanetje ba dire, ba e dira.

Ke gore swanetje a dire se ba mmoditseng hore a se dire. A se ke a ja tsa hoba le letswai. A phele a le ka mo ntlung go fitlhela a fola.

Tender ya ka e ka ba ya ho ya ho cleaner goba ya ho tlhwekisa mo sepetlele.

Ke gore moo ha ba swanela go amohela e nngwe le e nngwe ba ba botjang yona ka gore ge ba e phethe. Ho better ge ba e phetha ba sa bolele.

Eya, ho nepahetse ka hore ke moo, ke setjo sa bona.

Ke gore ke mo nke reye sepetlele goba ke nyake ke ye sepetlele ko nyaka thusho. Ke ba tlhalosetse hore bolwetji ba hae ba kgona ho mpha meriana.

Ke hore tshwanetje ba beye di-camera hore ba bone e nngwe le e nngwe e etsahalang.